Ntlangu lowu ni wu vonaka wu nga n'wi pfunaka ku fikelela ku navela ka yena leswaku a hunguta mafurha emirini ndzi nga ku bolo ya milenge hikuva ka bolo ya milenge munhu wa boheka leswaku a tsutsumatsutsuma a ri karhi a landza bolo swi endla leswaku ri loko munhu a ri karhi a tsutsumatsutsuma a hunguta mafurha emirini loko hi wona ntlangu lowu ni nga ta ku ndzi nga ndzi nga ndzi nga hlohlotela ka munghana wa mina leswaku a a wu nghenelela leswaku mafurha a ta kota ku wa hunguta emirini.

Ku hlanganyela eka mitlangu kumbe ku endla vutiolori swa swa hunguta ntshikelelo eka miehleketo wa munhu hikuva loko munhu a ri karhi a tsutsuma swi endla leswaku a rivala hinkwaswo a rivala hinkwaswo leswi swi n'wi vavisaka emirini swi endla leswaku loko a ri karhi a tsutsuma hinkwaswo leswi leswo biha a swi hleketaka kumbe ntshikelelo eka miehleketo swa rivaleka loko munhu a ri karhi a endla vutiolori na ku tsutsumatsutsuma.

Loko no kuma nkarhi wa ku letela xipano lexi ndzi xi tsakelaka ku ringana siku loko ni languta eka eka eka bolo ya milenge ku na xipano lexi va nge i Kaizer Chiefs eka Kaizer Chiefs ndzi nga cinca swa ku tala xo sungula endzhaku vatlangi va le ndzhaku ndzi nga endla leswaku ri va va na nkhinkhi va va na matimba leswaku va kota ku tlanga kahle na le mahlweni ndzi nga cinca vatlangi van'wani ni tlhela ni xava van'wani leswaku ri xipano xexiyani xi ta kota ku hamba xi wina kumbe xi hlula.

Ndzi nga ku a ku hambananga nchumu eka mitlangu ya sweswi na mitlangu ya khale hi mitlangu ya khale a yi ri na dyondzo ina ndza pfumela kambe na mitlangu ya sweswi yi na dyondzo xikombiso bolo ya milenge bolo ya milenge ya hi dyondzisa leswaku ri hi kota ku hlohloteleka eka mitlangu naswona hi tlhela hi endla vutiolori leswi swi pfuna leswaku ri hi hambana kule na mintlhontlho kumbe ntshikelelo wa miehleketo na ku hunguta mafurha emirini ya hina.

Loko no kunguhata nongonoko wa mitlangu leyi endliweke ka ka vanhu lava nga na tingana ntlangu lowu ndzi nga wu endlaka leswaku wu va pfuna ku va va aka vutitshembi na vunghana ndzi nga vulavula hi ntlangu wa ku cina kumbe ku chongola leswi swi swi swi swa vu tingana hikuva loko munhu a chongola u chongola exikarhi ka vanhu va ri karhi va n'wi vona naswona leswi swi endla leswaku ri munhu a ti tshemba loko a ri karhi a chongola exikarhi ka vanhu na ku endla vunghana na vanhu van'wana.

Loko no kuma lunghelo ro ntlangu lowu ndzi wu tsakelaka ndzi tsakelaka leswaku munhu un'wana o ka a nga tshameki a wu tlanga ndzi nga vulavula hi muravarava. Muravarava i ntlangu lowu wu dingaka miehleketo loko u endla leswaku ri u nga humi endleleni wu hleketa u hleketa u kota ku hleketa leswaku ri munhu loyi u va ku ri u karhi u tlanga na yena u u n'wi hlula.

Mitlangu yi endla leswaku ri munhu a va ri ni vurhangeri bya kahle na ku kota ku ku va na nkhinkhi na vutihlamuleri eka swilo swo swo swo tala loko hi langutisa kahle eka bolo ya milenge bolo ya milenge ku na munhu loyi a rhangelaka vanhu lava va a va ku a ri karhi a tlanga na vona swilo leswiyani swi endla leswaku ri munhu a va ni vutihlamuleri na ku kota ku lawula vanhu va va vanhu va yena.

Ndzi ndzi loko xipano xa rugby xi xi xi xi xi xi xi hlurile eka khapu ya misava ndzi titwa ndzi tsakile swinene ndzi tsakile swinene hikuva swi endla leswaku ri tiko ra Afrika-Dzonga ri vonaka naswona ra hi hlohlotelo leswaku swa swa swa endleka leswaku munhu a hlula hambi a ri karhi a hlangana na yini leswi swi endla leswaku hi huma emepeni hi tiveka naswona tiko ra Afrika-Dzonga ri va ri ri ra nkoka swinene.

Mutlangi wa bolo loyi ndzi n'wi tsakelaka swinene i i Itumeleng Khune Itumeleng Khune i a ku ri mutlangi loyi a nga na vutihlamuleri swinene naswona wa ndzi tsakisa hikuva wa wa wa swi rhandza wa wu rhandza ntirho wa yena naswona ndlela leyi a khomisaka xiswona etipaleni u endlile matimu swinene hikuva tibolo tin'wana leti a ti fane ti huwisile a ti howangi hi mhaka yena etipaleni wa wu tiva ntirho wa yena.

Ntlangu lowu ni wu rhandzaka i ntlangu wa bolo ya milenge ntlangu wa bolo ya milenge i ntlangu lowu na mina ndzi wu tlangaka loko ni ri na va vanghana va mina bolo ya milenge i ntlangu lowu nga duma swinene naswona i ntlangu ntlangu lowu tsakisaka swinene hikuva munhu wa kota ku tiolola naswona u susa hinkwaswo ntshikelelo ntshikelelo leyi wu va wu ri na wona wa le miehleketweni ntlangu wa bolo ya milenge i bolo ntlangu wa bolo wa kahle swinene ndza wu rhandza swinene naswona ndzi ta tshama ndzi karhi ndzi wu rhandza.

Xitsutsumi xa ndhuma lexi ni xi tivaka xa laha eAfrika-Dzonga i Caster Semenya Caster Semenya i xitsutsumi xa ndhuma swinene lexi xi nga wina xi nga wina minkarhi yo tala hambi hi le i tsutsuma na vanhu va kwala Afrika-Dzonga kumbe vanhu va le handle i xi i xitsutsumi xa ndhuma swinene lexi xi nga hlula swinene na xi rhandza swinene Caster Semenya.

Mitlangu yo fana na bolo ya milenge i mitlangu leyi hi tlangaka hi tinxaka ta ku hambanahambana swi nga ri na mhaka ku ri u huma ka muxaka wihi ntlangu ya bolo ya milenge ha tlanga hinkwenu ntlangu lowu wa pfuna leswaku ri hi dyondza na le ka van'wani lava va tinxaka tin'wani hi dyondza swa ku tala mayelana na mindhavuko ya vona hikuva hina mindhavuko mindhavuko yo hambanahambana bolo ya minenge loko hi ri karhi hi tlanga hi tlanga hi ri karhi hi ri hinkwenu ku nga ri na loyi hi n'wi pfaleleka ehandle hi karhi hi karhi hi dyondza na mindhavuko ya vona na hina hi karhi hi va dyondzisa mindhavuko ya hina.

Swi swi swi hlanganisa vanhu vanhu va va hlangana va va langutela ntsombhano wun'we ku ku tlula swiyimo swa rixaka vukhongeri kumbe rimbewu swi tlhela swi swi tumbuluxa ku twanana ku yingisana na ku tshembana exikarhi ka ka ka swirho swa swa swa muganga xin'wani swi endla leswaku u titwa hi vun'we na tiko ku pfuxa vululami na ku tikumela ku tikumela hikuva vanhu va ti kumela hi ku tirhisa va va vahlaseli va tiko ra vona swi tlhela swi endla vanhu va pfumelelana va seketelana naswona va tlangela mimbulavurisano ya le kaya swin'wana swi endla ku tlangela swin'we swi pfuna minhlangano ni ni vuswikoti byo byo byo phikizana hi ntsako leswi endlaka ku ku tshamisana ku tiya.

Mitlangu yi na mpfuno lowukulu eka miehleketo ya vana va xikolo hi ndlela leyi xo sungula yi kurisa ku anakanya kahle vana va dyondza ku ku ku lulamisa swiphiqo ku endla swiboho hi ku hatlisa xin'wani yi pfuna ku kongomisa miehleketo miehleketo yi tlhela yi pfuna ku tsaka ku tsakela dyondzo xin'wani vana va va va va le swiphazeni ku ti karhatela dyondzo handle ko ku ku tikuma va karhatekile yi dyondzisa ku tirhisana na van'wana na ku endla leswaku va va twisisa ku yingisa ku yingisana ni ku pfuna yi aka ku tshembeka ni ku titwa u tshembekile leswi swi tlhela swi tiyisa na ku titshemba.

Mimpfuno ya ya nkoka ya ku va Afrika-Dzonga yi yiva ndhawu leyi leswi swi endlekaka swa mitlangu ya matiko ya misava swi tlangiwa kona hindlela leyi leyi leyi leswi landzelaka xo sungula ku vonaka emisaveni hinkwayo Afrika Afrika-Dzonga yi tikuma yi tiveka tanihi tiko leri kotaka ku ku ku amukela mitlangu ya nkoka ku kombisa vuswikoti bya nhluvuko na na ku lulamisa swilo swa vumbirhi ku endla mitirho swi swi swi swi swi swi endlaka swi swilo swi endleka swo fana na ti world cup swi tisa mitirho ya ya ya nkarhi wo leha ni va nkarhi wo koma eka vanhu vo tala kusuka eka vatirhi va le hansi ku ya eka swichudeni.

Ina, ku ku ku na mintlhontlho yo karhi loko ku ku va ni ku cincana ka ka ka mindhavuko hi nkarhi hi nkarhi wa wa swiendlakalo swa swa mitlangu ya matiko ya misava leswi swi humelela hikokwalaho ka leswi matiko yo hambana yo hambana ma hlanganaka ma ma tisa mfuwo wa wona lowu hambaneke leswi nga vangaka ku ku ku ku pfumaleka ka ka ku twanana loko ku ku nga tekiwi magoza ya kahle so xo xikombiso xo xo sungula xa mintlhontlho ku twanana hi tindlela to to to xixima mfumo wa van'wana vanhu va nga endla swihoxo hi hi ku ku ku nga twisisi ndhavuko ya van'wana ku fana ni ku ka u nga xiximi mavulavulelo swakudya kumbe mpahla ya ndhavuko.

Ina endhawu yo tlanga mitlangu eka swikolo swa mfumo yi tala ku va yi nga ri ya xiyimo xa kahle swinene naswona mfumo wu nga endla leswi ku lulamisa mhaka leyi xo sungula ku ku hakelela mali ya nkoka eka eka mitlangu mfumo wu fanele ku ku tsemeta mali ya xiphemu xa xa mitlangu eka budget ya dyondzo leswaku ku lunghisiwa swi swi tlakusi swi leswi onhakeke ku vekiwa ma matirasi ni ni ku aka swilo swa swa ntolovelo.

Dyondzo dyondzo ya nkoka swinene leyi ndzi yi dyondzeke naswona ndzi tsakela ngopfu leswaku ku yingisela hi mbilu hinkwayo swi tika ngopfu ku tlula ku vulavula kambe hi swona swi pfuxaka vanghana ku twisiwa ni ku tshembana, ndzi rhandza ngopfu swinene hikuva eka vutomi bya siku na siku vanhu vo tala va lava ku hlamula hi ku hatlisa hi ku lava ku ti landzelerisa kumbe ku kombisa leswaku va va swi tiva kambe loko u kota ku yingisela u nga avanyi handle ko avanyisa u kombisa rirhandzu ni ku twisisa loku nga tumbuluxaka vuxaka lebyi tiyeke swinene.

Nkarhi wo tsakisa lowu u nga wu endlaka loko u hlanganisa ntirho wa wena wo ti hungasa ni ku xanisa ni vanghana va wena i nkarhi lowu hlanganyelaka na wona na vona ku endla swilo leswi mi swi rhandzaka, leswi swi nga va ku famba swin'we ku dya swin'we ku vulavula kumbe ku tshika matimba leswi swi endla leswaku u tsaka, u pfuxetiwa naswona u kota ku endla ntirho wa wena hi matimba, ku endla sweswo swi pfuna ku endla leswaku vutomi bya wena byi antswa naswona u khomeka swinene eka ntirho ni ku tsakela vutomi.